Ke ne ke thabile ke utlwa maikutlo a a tshwanang le letshogo le boitumelo, ke ne ke fofela kwa Cape Town la ntlha.

Ee, ke toro ya me, ke rata go fofela kwa Paris fa ke ne ke tshaba nkabo ke tshaba dikotsi.

Reka sticker-ra sa sefofane, bona passport-o e valid, kopa Visa ya Nigeria, ikgatlhe ke bodulo le di-booking, fitlha ka nako kwa boemela sefofane, tsaya le dipampiri tsotlhe, fa o goroga Nigeria bontsha pasepoto le Visa.

Tiriso ya dibese e thusa batho ba le bantsi go fitlha mo mafelong a ba yang kwa go one ka theko e e kwa tlase mme gantsi ga di tle ka nako di tletse kgotsa ga di fitlhe mo mafelong otlhe.

Mathata a a tlwaelegileng ke go se nne le mafelo a mantsi a go rekela karata, go tlhoka tshedimoso ya tsone le karata e sa berekeng sentle kgotsa go feleletsa go sena madi mo go yone.

Mokgweetsi yo a siameng o tshwanetse go nna le botswerere, a tlotle bapalami le go tsamaisa ka nako, ba thuso ka go dira leeto le le bolokegileng le le bonolo.

Dikotsi di akaretsa go senya ga dithoto, tshenyo ya dipalangwa le kgotlang le maphodisa, bapalami ba amega ka go palelwa ke go ya tirong ka nako go felelwa ke madi le go senyega mo maikutlong.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng go netefatsa gore batho ba fitlha kwa mafelong a bone ka nako le go e thibela dikgotlagano, fa bese e ka ema o ka batla bese e nngwe, oketsa nako ya gago ya go ema kgotsa batla tsela e nngwe ya go ya kwa o yang teng.

Ee, e kile ka siwa ke bese fa e lekile go ema kwa pele ka ntlha ya go amogela ba mme ka tswa ka nako e e kwa morago se se dira gore go tlhola fela go iketla ka nako e e siameng le go itse maitseo a dibese gore o seke wa siiwa gape.

Ee, go kile gwa nna le ditshupetso tsa dibese mo ya me ditshupetso tse di dira gore gonne le dikgwetlho tsa go tshela, go tsaya nako e telele le go tlhoka botsogo mo dipalameng. Ba amega ka go se fitlhelele ka bonako go tshwenyega le go nna mo kotsing ya dikotsi tsa tsela.

Dibese di tsamaya, ga di tsamaye.

Go fokoletsa ditlhotlhwa tsa dibese go thusa gore di tswe ka tirong mme koketso ya ditlhotlhwa ngwaga le ngwaga e oketsa palo ya batho ba ba thusang le go tokafatsa ditshebetso tsa bona.

Ke ka gonne go lekanya go thusa go bona fa batho ba kgotsofetse le gore tirelo e tshwanetse go tokafadiwa jang go tloga oh go ya kwa ten go thusa go tsaya dikgato tse di maleba.